Ditlamelwana tsa pholo tseo e leng gore di tlamelwa bagolo mo tikologong ya me ke ditleliniki tse e leng gore di teng gotlhe mo ke dulang teng, and then go na le mo e leng gore bagolo ba ya teng ba ilo itshidula mmele, tse re di bitsang di community health centers. Ga fetsa, go be le baoki ba ba tswang ba tsamaya, ba yo tlhola bagolo ko metseng ya bona. Then ge bagolo ba sa kgone go tsamaya ba ye kwa ditleliniking or ko dipetlele, baoki ba tla, ba ba tlisetsa meriana ya bona e tshwanetseng, ba tlo ba tlhola le gore ba tsogile jang le gore ba sa phedile na. Re ba bitsa di home care initiatives. E be go nna gape le ditleliniki tse di tsamayang tsa di-van-e, di latelela batho ko motseng.

Nna ke bona gole botoka gore bagodi ba tlhokomelwe ka mo lelapeng, ba tlhokomelwa ka lerato, ba fiwe tlhokomelo, ba bontshitswe gore ka gonne ba godile, a re ba bone e kete ke morwalo. Gonne ga re thoma re ba tseya re ba isa ko dintlong tsa bagodi, ba thoma go nna le dingongorego mo dipelong tsa bona, le matsatsi a bophelo a fokotsega. Empa ge ba golela ka mo gae, ba na le ba lelapa, ba na le ditlogolo le ditlogolwana, go nna ntse go na le lethabo. And then le bona ba kgona go bona gore go gore ba lelapa laka ga ba ntlhapela matsogo. Le le etsatsi le a ithobalelang, o ithobalela ka khutso a itse gore ba lelapa laka ke ntse le bona, ke ba bone le ditlogolo le ditlogolwana ke di godisitse.

Dilo tse dintsi tse re di lebelelang ke gore bagolo ba re godisitse and-e ka lerato, so lerato le ba re godisitsweng ka lona le bona ge ba gola ba le tlhoka. Gobane re na le tsela e e leng gore re tlhaloganya gore bagolo ge ba gola ba boela bongwaneng, and-e ga ba tlhoke tšhelete, ga ba tlhoke diaparo, empa ba tlhoka bofuthu, lerato le kutlwano ka mo lapeng. So ke yona tsela e eleng gore e tlwaelegileng, ebile ke boammaaruri gore le badimo ge ba batla ka mo gae, ba fitlhelele bagolo ba le teng, e seka ya nna tsela tse di botlhoko gore ge badimo batla ba mo fitlhela a se teng, a ba itse gore ba mmatlela go kae.

Bagolo tshwantse ba tlhokomediwe, ba tlhomphiwa, go be le tlotlo ya batsofe, boikarabelo ba setšhaba, karolo ya batsofe mo setšhabeng, tshegetso magareng ga ditlogolo le ditlogolwana gape, gonne le botho. Ka yona tsela eo re tle re tsamaya mo tseleng e e tshwanetseng. Batsofe ba rona le bona ba tlo re rata, ba re tlhompha, ka ge le rona re ba rata, re ba tlhompha, re ba tshegetsa, re nna ntse re le teng ka metlha le ka matsatsi, re sa ba felele pelo, re ba fa sebaka, mme re ba utlwelela fa ba bua, re tlhompha le maikutlo a bona.

Lelapa le setšhaba di na le seabe se segolo mo go tlameleng batsofe ka go ba fa tlhokomelo ya mmele le maikutlo. Le fa go ntse jalo, seabe se se farologana go ya ka ditso, ka ditso dingwe di tlhokomela batsofe ka malapa fa tse dingwe di dirisa ditheo tsa tlhokomelo.

Mo tikologong ya me, ditirelo tse di tlamelwang bagodi ke di-old age centers, di-social development prototype centers. Go na le ditleliniki mo e leng gore go na le di-social worker ka mogare, ba e leng gore ba kgona go bua le bagolo ga ba ile di-check up-ong tsa bona, mme ba ba thuse mo ba ka kgonang. Go ba thusa mo teng, le fa e le gore ba na le mathata ka mo lapeng, ba kgona go ya ba nne fatshe le ba lelapa, ba ba tlhalosetse dingongorego tse bagolo ba nang le tsona.

Ee, a teng mafelo a a tlhokomelang bagodi, a re a bitsang di-hospice, re a bitsa le di-old age home care centers, mo e leng gore ke di NPO tse di patelwang ke Social Development tse di tlhokomelang bagodi. Tse eleng gore go na le di-donors tse di tsenang ka mo la ba tlisa dijo, ba tlisa merogo, ba tlisetsa bagodi diperesente. Fa go na le di-Mother's Day le di-Father's Day, le fa go sena di-World AIDS Day or Heritage Day, baya ba ya thaba le bagodi, and then le ka Mandela Day go a iwa, go kolomakiwa tse dingwe, di a duelwa tse dingwe a di duelwa.

Go ya ka mekgwa e ke bonang, puso e dira go tlala seatla gobane go na le madi a e leng gore batsofe ba a fitlhelela gore ba kgone go itlhokomela ka ona. And then godimo ga moo, ba ba 'iretse le di-old age home, mo e leng gore ga e le gore seemo sa ka mo gae ga se ba itumedise, or ba setse ba le bangwe ba sa na motho yo o ka ba tlhokomelang ka mo lapeng, ba kgona go ya go bale batho ba e leng gore ba tlo nna ntse ba ba tlhokometse, ba ba check-a gore kamoso o sa fitlhela koko or-e ntatemogolo a o wele ka pelo, a le one, a bethile ke stroke, go sena motho a mo check-ang ya mo thusang, or-e ya mo tlhatswe, etsang di-washing. So puso ya rena e thusa ga golo, especially fa e fitlha mo tabeng tsa madi, gonne e ba fa sengwe nyana sa gore le go bona e seke ya nna morwalo mo bathong, ba kgone go ithekela sela le sela.

Phenšene ya bagolo e a thusa ebile e ba ka mathata le dikgogakgogano, gonne ba tshwantseng e nne batlhokomedi ba batsofe ba ipatlela fela tšhelete eo ya phenšene, mme a ba tlhokomele bagodi ba rena. So e kare go ka nna le tsela e e leng gore tšhelete ya bagodi ya lekoliwa gore e berekisiwa jang, ko kae, gore le bona ba kgone go nna le monyetla le tšhono ya gore ba kgone go itirela dilo tse ba bonang gore ba di tlhoka, ba ithekele ditshukitsana, gobane bagolo ba rata dilo tse monate. And then e diriwe le gore go seke ga ba le di-policy, di di-deductions tse di tlo bang teng, di goga mo tšheleteng ya bagolo, ba sa itse selo ka tsona.

Kopo ya phenšene ya puso e diriwa ko SASSA, South African Social Services Agency, mo e leng gore mo bagolo ba tsamaya ba tshwere pasa, ba tshwere pampiri ya metsi kgotsa ya molora, ya mabone, e re e bitsang gore ke proof of address. And then ba apply-ela yona tšhelete ya phenšene go ya ka mengwaga e ba leng mo yona. And-e, ga o fitlha ko SASSA, o fitlhela e le gore ba a botsisa gore koko o nna le mang, o tlhokomela ke mang, motho a tlhokomelang koko a mme o a bereka na. Ke mo o fitlhelang go na le top-up grant ya go thusa motho a tlhokometseng koko, yo o tlabeng a mo tlhatswega, di-washing, a mo kolomakela.